Ee, e teng merogo e nka e akanyang, e leng gore go le gantsi ga nke re ela tlhoko re le batho, ke ka bua ka bo di-broccoli, ke dilo tse e leng gore ga rea di tlwaela, re di bona fela thata ko mabenkeleng a magolo a tshwanang le bo di-Checkers, bo di-PicknPay, mme re sa itse mesola ya teng. E bonagala e le merogo e e siameng tota, e siametse le maiteko a rona.

Go jala mofuta o o rileng wa maungo a jaaka bo ditapole kgotsa ga go thata jalo-jalo, ka gore mo nakong e re leng mo go yone, go na le dilo tse e leng gore di bidiwa di sata, ke tsone tse e leng gore disata tseo re lema ka tsone, o petika mmu fela, o tshela sata fela, o bowa gape o khurumetsa, o nosetsa, nnyaa, ngwana e nna ene.

Merogo e jaaka ditamati e jalwa ka tsela e ntseng jang? O kgona go tsa tamati fela e setseng e budule, dithaponyana tse tsa teng tse e leng gore di mo gare ga yone tamati, o be o di tsaya, o di tsenya mo gare ga mbu, o epa mbu fela o tsenya mo gare ga mbu, o bowa o katela, o nna o nosetsa o nosetsa. Nnyaa fa dibeke ntse di tsamaya, di a tswa di ka nna ditala, di be di feleletsa di nna dikhibidu, di nna dikhibidu go bonolo tota go di roba, o di kgetlha fela, o bo o di kgetlha, o tsenya mo kgamelong, o ya go apaya.

Rooibos-e ke teye e go leng gantsi e nwewang, re dirisa thata mo baneng le rona batho ba bagolo ra e nwa, mme e jana ka sebopego se se ntseng jaana, e na le sata ya teng, e leng gore ya jalwa ka yone, e leng gore e diriwe, e diretswe yone fela, e leng gore ke yone fela ya rooibos, ya jalwa mme e a gola e be nna setlhare fela se se godileng. Go tswa mme fa o jaanong, ke gone jaanong e yang go kopiwa jaanong, morago ga dikgwedinyana ke kofi jaanong, teye fela e e siameng.

Rooibos-o e dikotla thata mo boitekanelong jwa motho, ka gore thata-thata fa e tla mo bagolong, ga bagolo ba setse ba godile masole a mmele ga sa tlhola a kgona go itwanela, rooibos-o e kgona go ka ba thusa go dula ntse ba itekanetse ka dinako tsotlhe, le mo baneng ya ba godisa, gore ba gole ba le thata, ba itekanetse.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsone, ke tse di tshwanang le tsa gore fa ba fetsa go lema rooibos-o ya bone e godile jaanong e tshwanetse jaanong go ya go robiwa, o fitlhela go na le magakabe, dinonyane tsa loapi ditla, ditla-ditla go senya masimo. Mme gore go siame fela, e tla rarabololwa ka kgang e ntseng jaana ya gore go dule masimo a ela go roba, go dule go na le batho ba ba gartileng fao, ba gartile o ne manong a dinonyane tsa loapi.

Dikgwetlho tse dintsi tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone, ke tse di tshwanang le tsone dinonyane tseo gape di tla go ba senyetsa maungo or-e pule tse di maatla tsa matlakadibe, ditla di tla go matshelo.

Ee, dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone le dilo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka dilo tsa kalafi.

Dingwe tsa maungo a a jalwang thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a tshwana le diapole, dibanana le diterebe, ka gore diterebe di kgona go 'irela ba le bantsi tse tse dijo, bo di-wine-e, diapole, dipanana ke maungo a e leng gore a botlhokwa tota mo tsogong ya motho.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke maungo a tshwana le bo diapole, bo dipanana le bo diterebe. Maungo ao a botlhokwa thata mo tšogong ya motho, a botlhokwa thata-thata mo tšogong ya motho, a dikotla tse di ntsi.

Ditlhoro le mabele di na le seabe se se ntsi mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo ka gonne, go le gantsi fa otla go e la tlhoko, mabele ke one a dirang bojalwa jwa Setswana, fa re a badimo, le motogo rona batswana thata re rata motogo wa mabele mo mosong.

Fa go te wine farming, go tewa fela ko e leng gore o go lebilwe diterebe, diterebe tseo ke tsone tse e leng gore fa di fetsa go kgetlhiwa di a go dira wine-e.

Dilo tse di botlhokwa tse o ka di tlhokang go ka itshimololela tshingwana mo lapeng, ke dilo di tshwana pele le, o shebe pele gore wa go ba fa kae tshingwana ya gago, o nne le diterata o nne le digarawe, o nne le dipeke, o nne le panspeke.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa thata gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi, le gore go sirelediwe tikologo ka ntlheng ya gore yone rooibos-o ke ntho e leng gore e dikotla and-e e siametse le loapi.

Ee, ke tla bua ka bo mabele, bo e botlhokwa thata, ka gore mabele ke setse ke tlhalose gore a bereka thata mo setsong, e le o ne korong, botlhokwa thata di bereka thata mo botsogong jwa motho.

Ke dilo le tshwana le mbu, o shebe wa gago gore a mbu ke one, mbu e leng gore o itekanetse. Mme le loapi, o check-e pele loapi, o shebe loapi gore a loapi le mo maemong a siameng.

Ke dinonofo di le dintsi thata le melemo e rooibos-o e nang le one, jaaka sejalo se se rekisiwang thata ka gore ke dinonofo di tshwana le go maatlafatsa ga mmele, le go rula ga mmele, le go tiisa masole a mmele, le botšogo jwa motho.

Ditsela di le dintsi tse dintšha tse rooibos-o e di dirisiwang ka tsona mo dijong, go ra gore rooibos-o e ka re itse gore e na le dikotla e tisa le mosola a mmele, mme le mo ditlolong e maatlafatsa letlalo la rona, jaaka e dirile e tshetswe mo ditlolong tsa rona, letlalo la rona la ungwelwa thata go tswa mo rooibos-ong gonne le dula le phatshima, le le lentle le le borethe.

Merogo e dirisiwa ka ditsela tse di le dintsi mo boleng jo bo oketsegileng, tse di jaaka bo merogo kgotsa dijo tse di gatseditsweng ke le jaaka gongwe, merogo go dirwa bo disalate ga go jewa bo di Sondag kos, go diriwa bo disalate, merogo itlhela e kgabetlheletswe go 'irilwe bo disalate, bo di chakalaka go le gontsi-ntsi fela.